Se bakang sena ke hore meriana ena ya setso ha ya shebuwa hantle. Mme e meng ha ya butswa hantle, e meng e bodile, jwalo jwalo. Ekaba ntho tse ngata, mme tharollo ya tsena ke hore batho ba batle batho ba nang le tsebo e hantle ya meriana ya setso. Ka ha batho ba kgona ho iqapela le ho iketsetsa dirate tsa bona tse seng tsona.

Haele jwalo, e tlo etsa hore ke ye clinic-ing ka lekunutu. Ba sa tsebe, ka ha seo ba sa se tsebeng ha se no ba bolaya. Mme ke tla ikela clinic-ng ka lekunutu. Ba fumane seo ba se batlang, mme ke se bolele hore thuso ke e fumane kae.

Motswalle, o tlamehile o nwe dipidisi tsa hao nako e nngwe le nngwe. Letsatsi le leng le le leng. Mme hape o tlamehile o ikwetlise, o mathe. O nyolle ditshepe. Mme hape o je dijo tse nang le bophelo, eseng dijo felafela.

Re yana empa nka e pata hole moo ho tsebang nna feela ka ha e ka fumanwa ke motho e mong ya ba wa e nka a ka kena mathateng eng. E leng seo ke sa se batleng, mme hape ke tla nka kelohloko. Ka ha meriana ha e behuwe felafela. Ke tla e beha tulong e tshwanetseng.

Dumelang, setjhaba. Ke tlile mona ho tlo le bolella hore le tlamehile le etse jwang hore dintlo tsa lona di se ke tsa tjha. Ya pele, ke hore ha wa tlameha ho siya kerese e tuka e le nngwe. Tlameha ha o qeta ho e sebedisa, o itime. O tlameha o etse seo hape ka setofo sena sa paraffin kapa setofo sa malahla. O tlamehile o shebe bana ba se ke ba bapala ka mollo, o ba shebe ka dinako tsohle. Mme dipolaka tsa hao tsa motlakase tlamehile di dule di sebetsa hantle. Haebe o motho ya sebetsang le mollo, di se ke tsa qhoma ditlhase hohang. Ka ha seo ke tse ding tse bakang mollo.

Nka eletsa batswadi ba latele metjha ena ho netefatsa hore bana ba bona ba bolokehile lebollong. Wa pele, ke hore ba netefatse hore lebollo leo ba isang mora wa bona ho lona, ke lebollo le ngodisitsweng ebile le molaong. Le ngodisitswe ho lo Lefapha la tsa Bophelo. Mme e nngwe hape ke ho netefatsa hore batho ba bolotsang moo ba ngodisitswe ho tsa Lefapha la Bophelo. Mme ba na le certificate sa ho bolotsa.

Eya, ke bona matsholo ao a etsa phapang ka ha ke a bona dinakong ntse di fetoha, mme le dikelello tsa batho, haholoholo banna ha di sa tshwana ka pele. Se ba kgona ho nka dintho, ba di nkela kelohloko. Ntho tse tshwanang le bophelo ba bona, ba se ba di nkela hodimo. Mme se ke bona banna ka bongata ba bona se ba kgona ho ya di-clinic-ing.

Mohato wa pele ke ho kopa thuso pele ka hlompho, mme haebe ha ke kgone ho fumana thuso ka hlompho nka kopa ho bona manager-a kapa clinic-ing ke batle ho bona matroon, e leng motho ya okametseng manese hona moo clinic-ing. Ha ke sa fumane thuso moo ke tla kenya kenya tlaleho ho ba Lefapha la tsa Bophelo.

Seo ke se utlwileng ka meriana e seng melaong ke hore e ka o bolaya, ene nakong tse ngata meriana e seng melaong. Ha o tsejwe hore e etseditswe kae. Mme ha e so e o bolaile ha o tlo fumana le thuso kapa toka, ka ha batho baco entseng meriana eo, tlabe ba sa tsejwe mme ba kene pooneng.

Nna kannete vaccine e ile ya ntshwara hantle, mme ha ekaba le ditlamorao hohang. Batho ba bang ba buile ba ile ba tshwarwa ke hlooho. Ba bang ba itse ba ile ba ruruha, empa nna tseo ha di ya nhlahella hohang.

Seabo sa ka sa ho fokotsa kgatello ho bomme ba batjha ba qetang ho tswala ke ho ba kenya ho lenane le bitswang Braai Inetrial After kam lenane lena tabataba kgolo ka yona ke ho ba fa dipidisi le meriana e ba thusang ka kgatello enana ya ngwana a motjha ya qetang ho fihla. Mme ditlamorao tse ntle le tse mpe tsa pidisi tsena tse ntle ke hore di nyolla maikutlo. O ikutlwa o thabile, kgatello e batla e fokofokotseha, empa tse mpe ditlamorao tse mpe ke hore nakong tse ding o ikutlwa eka o dula o kgathetse.

Dumelang. Eh batswadi, meriana ya mekokotelo o e bona ka ho rekiswa di ditulong ditulong tse sa tse sa ngodiswang. Mme ha o fihla moo tulong eo o tlameha leboteng ho be le medicine clearance certificate. Certificate sena se a ho bontsha hore batho bana ba rekisang meriana ke meriana e melaong, mme e melaong e na le barcode.

Eya, a fihla mananeo a ho enta. Mme ke tseba ka ha koloi ya clinic-ing e tsamaya seterata le seterata. Ba etsa tsebiso ka senana hore ntse ba enta batho mane clinic-ing. Mme bohlokwa ba ho enta ko hore bo o sireletsa ho mafu le mahloko a mangatangata a ratang ho hlasela mmele.

Nna ke kgetha moriana ho ya ka hore batho ba o buella jwang. Ka hore na o kile wa thusa batho ba bakae le hore ke batho ba bakae ba o pakang.

Ke nahana hore le dingaka le bona ba ba segise, ka hobane ha se maikarabelo a dingaka ho ho etsa bonnete ba hore hore bana ba dula ba etela ngakeng ka nako eo ba tlamehang ho etela ka teng. Ohle ana ke maikarabelo a botswadi. Ke ka hoo ho entsweng nthwenana ya dikarete.

Moahisane, ho na le mananeo a matjha a etseditsweng batho ba ho tshwana le wena ba sa kgoneng ho ikisa dipetlele. O a founa pele haeba o batla batho bana ba sepetlele ba o etele. Mme o ba bolelle bothata ba hao founung mme bona ba tla kopa address ya moo o dulang teng. Mme ba iponahatse kamora nako e sa fediseng pelo.

Ke tla mmolella hore a bue nnete batswading, ka ha ha hona ntho e pholosang jwalo ka nnete. Mme batswadi jwalo ka batho ba baholo ke bona ba tla tseba hore ho tla etswa jwang ha uwa pele. Ka ha ke batho ba baholo, se ba na le tsebo e itseng.

Ke netefatsa hore ke dula ke tswa ke kentse semongkwana ha ke tswa ka tlung, mme le ho tswa ho ke tswa haeba ke na le lebaka le hlokang ruri ka ntle. Ha ke le kantle jwalo, ha ke atomele batho haholo mme ha ke tshware batho matsoho. Ho netefatsa hore kokwanahloko ena ha e ntshware.

Nka ba jwetsa hore ba etse ka potlako hore ba re fumanele ambulance e nngwe ka ha nthwe e etsahetseng mo e hloka tshohanyetso. Hoba ke bophelo ba motho e re shebaneng le bona mona. Mme sena kaofela se etsa ke ikutlwe ke le bohloko ka ha ke bona eka ba Lefapha la tsa Bophelo ha ba nkelle maphelo a batho hodimo.

Eya, nkile ka berekisa tsela eo, mme sena ke se entse ka ho kena ho website ya bona, ka kgetha meriana eo ke e batlang. Mme ba e tle isa ho nna ka scooter. Eya, tsela ena ke e thabetse hore e tliswe ho nna hoba e mpolokela nako e ngata.

Ke nahana hore sena ke morwalo o boima baneng. Hoba bana ba batla ho tswela kantle ba lo iphelela maphelo a bona, le bona ba iqalle maphelo a bona fatshe. Eseng e be bahlokomedi ba batswadi. Ke nahana hore batswadi tlamehile ba ise batsofeng kapa ba hlokomelwe ke ba leloko la habo.

Yoh, mme. Yaba ke ema di-line tse telele tse sa feleng le bomme mooki ba nka nako ya bona, ba re bolella la hore ke nako ya bona ya dijo ka hora ya leshome le metso e mmedi. Mme ba nka dihora tse pedi ba sa re thuse hohang.